Va fanele ku tiyisisa leswaku loko ku ri na mudyuhari emutini masiku hinkwawo wa hlamba wa phameriwa swakudya va n'wi yisa exihambukelweni laha a tshamaka kona ku basile loko ku ve mu mudyuhari loyi i munhu loyi a tekaka tiphilisi to karhi va fanele va tiyisisa leswaku hi nkarhi lowu a nga ya tsaleriwa leswaku u teka hi wona u fanekele a teka tiphilisi ta yena.

Vona swi antswa leswaku mudyuhari a hlayisiwa ekaya tanihileswi swi endlaka leswaku a hlayisiwa hi vanhu lava nga ni rirhandzu a tlhela a tshama ni vanhu lava a va va tivaka ku na loko nkarhi wun'wanyana a lava swo karhi a nga chavi ku vula nkarhi wun'wanyana a nga twi onge va ndyangu va n'wi lahlele mandla hikuva yena u kurile.

Swi nga ndzi endla ndzi titwa onge vana va mina a va ndzi rhandzi na ku va nkoka wa manana va nga wu voni tani hikuva mina ndzi va kurisile ndzi va kurisa swiyimo swo hambanahambana hi karhi hi hlangana na swona kambe ndzi nga hleketi leswaku ndzi nga tshika ndzi va tshikile mavokweni ya van'wanyana.

Tshikeleriwa hi marito laha loko munhu a karhele a tsandzekaku ku vulavula ni mudyuhari nkarhi wun'wanyana a vula marito ya ku mudyuhari wa n'wi xanisa ku nga ha va ku tsoniwa ka swakudya va ku nkarhi wa ku dya a wu se fika laha u kumaka leswaku hi nkarhi walowo mudyuhari u khomiwile hi ndlala.

swinene emoyeni hi ku twisisa xiyimo xa ku kokwani va fambile va ya exibedhlele va ya lava maphilisi hi ku tiva leswaku maphilisi hi wona ma antswisaka xiyimo xa vona kambe loko va vuya va nga ri na wona xana va ta pfuneka njhani.

Ku va ndzi ri ni timfanelo hinkwato leti lavekaka evuton'wini ndzi tlhela ndzi va ni vuxaka lebyinene ni varhandziwa va mina laha va kotaka na ku ndzi tsundzuxa loko ndzi tshika ndzi pambuka evuton'wini ku nghenelela eka migingiriko leyi tisaka ntsako mbuyelo lowunene ku tikuma ndzi karhi ndzi yisa tidyondzo ta mina emahlweni ku tirha ntirho lowu ndzi nga dyondzela wona.

E-e ndza ala tani hikuva mali leyi yi nikiwe vadyuhari leswaku va ta kota ku endla timfanelo ta vona na ku ti hlayisa hikuva a va tirhi.

Loko ku ve va ndyangu va tsandzeka ku hlayisa mudyuhari ndzi vona swi fanerile leswaku va n'wi yisa laha a ta hlaya a nga ta hlayiseka kona ku tlula leswaku va tshama na yena kaya va tsandzeka ku n'wi hlayisa.

Ndzi nga ka ndzi nga khomeki kahle emoyeni ndzi nga twa onge va muti wa mina va ndzi lahlela mandla va tsandzeka ku ndzi rhandza hi ndlela leyi mina ndzi va rhandzeke hi yona.

Mina ndzi vona yi enerile hikuva ya swi kota ku endla timfanelo hinkwato ta vadyuhari emimitini yo hambanahambana mali leyi a yi tirhisiwi hi timfanelo nkarhi wun'wanyana vadyuhari va tirhisa mali leyi ku xava mabyala.

Ndzi nga tsakela ku hlayisiwa eka wa phurayivhete hi ku hi ku twisisa leswaku eka nhlayiso wa phurayivhete va ta va va ri karhi va hakeriwa va ta ndzi khoma hi ndlela leyi faneleke hi ku tiva leswaku loko ndzi nga khomeki kahle ndzi nga ha famba.

Ina tanihi munhu loyi a hanyaka kusuhi ni vadyuhari lava hanyaka hi mali leyi ndzi kota ku vona leswaku va swi kota ku endla timfanelo ta vona na ku tlhela va ti xavela swakudya va tlhela va sala ni cinci.

Va mfumo va niketa nhlangano lowu vitaniwaka kumbe xivumbeko lexi vitaniwaka home based care vatirhi lava hi laha va fambaka emakaya va karhi va pfuxela vadyuhari na ku kambisisa leswaku maphilisi ya vona va ma teka hi ndlela leyi faneleke na hi nkarhi lowu faneleke.

Ndzi nga ha n'wi tivisa leswaku mahanyelo lama a hi mahanyelo lamanene tani hikuva mudyuhari loyi a ri mutswari wa yena i mutswari loyi a nga n'wi wondla a n'wi hlayisa a tlhela a n'wi niketa rirhandzu loko a ku nga ri yena mudyuhari loyi onge a nga ri kona.

Xivutiso lexi ndzi ta xi hlamula hi tindlela timbirhi loko ku ve vana va vadyuhari a va tirhi na ku a va se fikelela leswaku va nga ha kuma ntirho kumbe va zama mintirho a va yi kumi ndzi vona leswaku swi fanerile leswaku vadyuhari va hlayisa vana va vona na vatukulu va vona hikuva va nga dlayiwa hi ndlala kambe loko ku ve ku i vanhu lava va nga kula naswona va nga swi kota ku ti tirhela hi voxe na mintirho a va lavi ndzi vona swi nga fanelangi tanihi ku mali leyiwani i mali leyi nga endleriwa leswaku vadyuhari va endla timfanelo ta vona a hi mali leyi endleriwaka leswaku vadyuhari va hlayisa vatukulu va vona na loko munhu a ze a ri na n'wana a swi tivi leswaku u fanelekele a ti yimela hi yena n'wini.

Ku endlela leswaku tilayeni ti nga tali vanhu va nga ha tsaleriwa masiku yo hambanahambana ya ku teka tiphilisi ku tlula leswaku va tsaleriwa siku rin'we laha va taka hi nhlayo yo tala swinene.

Ku vuriwa leswaku loko u nwa tiphilisi u nga n'wi hi nkarhi u tlhela u tlula u endla leswaku xitsongwatsongwana lexi xi nga ku khoma xi va ni matimba xi ku hlula.

Mina ndzi vona leswaku ti fanekele ti ta masiku hinkwawo hikuva swi nga ha endleka leswaku ku va ni khombo yo khombo ro karhi na ku va vanhu va lava ku pfuneka etliliniki hi siku rero kambe tliliniki yi nga ri kona loko yi ya ta hi xa mindzuku u kumeka leswaku vanhu a va ha laveki ku pfuneka na ku leswi a va lavaku ku pfuniwa hi swona swi tsandzekile ndzi nga ha no kombisa hi xikombiso lexi munhu a tlhaviwile hi mukwana a fanele leswaku a yisiwa etitliliniki hileswaku a ta kota ku pfuneka na ku antswisa eka xiyimo xa yena kambe tliliniki yi nga tangi munhu a kala a hundza emisaveni xana loko tliliniki yi ya fika eka siku ra mundzuku ha ha ta lava yini eka yona.

Ku nga ha tirhisiwa riqingho laha va kotaka leswaku dokodela ri vulavula ni muvabyi ri n'wi hlamusela swilo hinkwaswo na ku n'wu hlamusela hi timhaka ta maphilisi ndzi nga ha no kombisa hi riqingho leri tirhisiwaka leswaku hi vulavula ni munhu loko munhu a ri hansi eka ntshikelelo wo karhi laha u vulavulaka ni dokodela wa miehleketo laha a kotaka ku antswisa xiyimo a ku hlamusela na ku tlhela a ku nyika tindlela leti u nga ti tirhisaka ku antswisa xiyimo lexi u nga ta va u ri eka xona.

E-e ndzi vona wu nga ringanelanga tanihileswi loko munhu a ya etliliniki nkarhi wun'wanyana loko a lava X-Ray u kumeka a tsaleriwe papila a ye ka swibedhlele leswi nga kule leswaku a ya endlela kona X-ray a tlhela a vuya ni mbuyelo lowu etliliniki.

Laha ku nga yiwa exibedhlele ku ya vulavuriwa ni vaongori leswaku loko va ongola va nga teki nkarhi va karhi va langutisana ni muvabyi wun'we nkarhi wun'wanyana va nga yaegi hi ku vulavula ni vavabyi ku nga tlhela ku thoriwa ni vanhu lava pfunetaka ku pfuna ku pfula tifayili leswaku loko ku pfuriwa tifayili ku pfuriwa hi xihatla swi nga khomeleti layeni.

Mfumo wu nga ha engetela nhlayo ya vaongori eswibedhlele.

Ndzi ta vulavula hi swilo swo fana ni ndzinganelo wa rimbewu laha vavanuna va ti vonaka leswaku va le henhla ku tlula vavasati laha loko wansati a tirha ntirho lowu nga le henhla ku tlula wanuna wanuna a n'wi vondzokelaku ku fikela laha a ehleketaka ku hetisa vutomi bya wansati loyi ndzi tlhela ndzi vulavula hi mavabyi ya miehleketo laha vanhu va nga ni mavabyi ya miehleketo yo hambanahambana laha ma va endlaka leswaku loko va vona vana va twa onge vo ngo herisa vutomi bya vana.

Hi nga ha va seketela hi ku va tivisa leswaku a hi xihoxo xa vona na ku a swi sunguli hi vona na ku va leswaku a vo lo swi lava ku va va hlangana ni xiyimo xo fana ni lexi.

A ndzi ta huma eka rirhandzu rero ku tlula ku huma hi bokisi.

Ku hava munhu loyi a navelaka ku tikuma a ri eka xiyimo lexi u nga eka xo ndzi rhandza ku ku tivisa leswaku ndzi na wena hi minkarhi hinkwayo ndzi nge vuli leswaku u amukela xiyimo lexiwani hikuva na mina a ndzi ta tsandzeka ku xi amukela kambe ndzi rhandza ku ku tivisa leswaku hi minkarhi hinkwayo leyi u ndzi lavaka ndzi ta va ndzi ri na wena ndzi ri tiya emoyeni loko u twa onge wa tikeriwa u twa u la ku vulavula na munhu loyi a nga ta teka tlhelo ra wena a nga langutisi swin'wanyana ndzi ta tshama ndzi ri kona hi mina munhu waloye.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanekele ku huma eka rixaka leri va nga endzeni ka rona va ha hanya hikuva vutomi byi ni nkoka swinene ku tlula ku tshama ni munhu loyi u swi vonaka leswaku wa ku xanisa emoyeni siku rin'wanyana munhu loyiwani a nga ha no tshuketa a ku dlaya.

Va nga ha foyinela maphorisa va va tivisa hi leswi swi nga endleka.

E-e hikuva vanhu van'wanyana va jikisiwa etitliniki laha va byeriwaka leswaku mirhi a yi ringanelangi naswona yi herile.

Ndzi tiva manyokanyokana laha ma tshunguriwaka hi tiphilisi to karhi leti nyikiwaka vana.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a yi xavile murhi leyi hi minkarhi hinkwayo hikuva a nga swi tivi leswaku u ta yi lava rini naswona swi nga ha endleka leswaku nkarhi lowu a yi lavaka hi wona swi kumeka leswaku u hava mali ya ku yi xava.

Etliliniki ya ka hina ku basile swinene naswona u nge tikumi u tshamile nkarhi wo leha vaongori va le tliliniki ya ka hina va tirha swinene naswona va khoma vavabyi hi ndlela ya kahle loko ku ya vadyuhari ni vantshwa va rhanga va pfuna vadyuhari hi kona va nga ta pfuna vantshwa endzhaku loko ko tshuka ku ri ni muvabyi loyi a nga eka xiyimo xo chavisa va ta rhanga va pfuna muvabyi loyi loko swi tsandza etliliniki va tiyisisa leswaku va n'wi foyinelela ambulense laha yi nga ta n'wi yisa exibedhlele u nge tshami etliliniki ya ka hina ku ringana tiawara timbirhi u nga se pfuneka.

Swivangelo leswikulu swa ku tala ka titliliniki i ku va mfumo wu thola nhlayo ya le hansi ya vaongori etitliliniki tin'wanyana u kuma ku karhi ku tirha muongori wun'we muongori loyi hi yena a vonaka vana ni vayimana lowun'wani muongori u vona vavabyi leswi swi nga lulamisiwa hikuva mfumo wu thola nhlayo yin'wanyana ya vaongori va yisiwa etitliliniki.

Mfumo wu wu tiyisisa leswaku eswibedhlele ku ni nhlayo ya vaongori lava ringaneke va tlhela va thola vanhu lava pfunaka vavabyi hi ku pfula tifayili hi nhlayo leyi ringaneke hikuva u ta kuma exibedhlele ku ri vanhu vambirhi lava pfunaka madzana ya vanhu ku pfula tifayili.

Ku sivela swo tanihileswi loko vaongori va ya exikolweni xa vuongori ku nga ha laveka papila leri kombisaka vumbhoni bya vumunhu loyi a lavaka ku ya exikolweni xa vuongori hikuva loko munhu a ri hava vumunhu a nga fanekelangi leswaku a ya tirha tanihi muongori.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle loko ku ve vadyuhari endhawini leyi va nga ta va va tshama eka yona va ta va va hlayisekile ku tlula leswaku va tshama ekaya ku ve va va va nga hlayisekanga.

Ndzi vona onge tanihi muti ha tsandzeka ku endla timfanelo ta kokwani Mashele hi siku na siku na leswaku leswi hi tirhaka kokwani Mashele va va va nga hlayisekanga ekaya tanihileswi ku va ku ri hava munhu loyi a nga ta va phamela swakudya a va nyiketa mati no endla leswaku va ya exihambukelweni no tlhela va hlamba kambe loko va ya etindhawini ta vuhlayiseki va nga ha kuma vuhlayiseki lebyinene.

Hileswaku muhlayisi a ku pfuneta hi ku endla timfanelo ta wena ta siku na siku hikuva loko u dyuharile u nga ha tsandzeka ku ti endlela timfanelo hi ndzexe.

Loko kokwana va ri endhawini yo hlayiseriwa va ta kota ku endleriwa timfanelo ta vona ta siku na siku na ku tlhela va kota ku pfunetiwa hi ku chekiwa emirini na ku nyikiwa tiphilisi loko swi fanerile ndzi vona onge loko va ri endhawini ya ku hlayiseka va ta khomiwa kahle ku tlula laha kaya hikuva vanhu lava va va hlayisaka va dyondzerile ku hlayisa vadyuhari.

I ku pfuxela vakhegula kumbe vadyuhari ku kambisisa leswaku vanhu lava hlayisaka vadyuhari va va nyiketa tiphilisi ta vona na ku tlhela va kamba leswaku vadyuhari va hlayisekile.

Nhlayiso wa le kaya mudyuhari u hlayisiwa hi munhu loyi a tshamaka na yena ekaya loyi a n'wi pfunetaka ku endla timfanelo ta siku na siku kasi nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo hi le ndhawini leyi ku tshamaka vadyuhari va karhi va hlayisiwa hi vanhu lava dyondzeleke ku hlayisa vadyuhari.

Ku nga ha va ku ri munhu loyi a tshamaka na mudyuhari ekaya.

Loko ku ve mudyuhari u tirhile eka mfumo byi hakeriwa hi ndzindzakhombo kambe loko ku ve mudyuhari a nga zanga a tirha eka mfumo byi hakeriwa hi mali ya mfumo.

Va fanekele va va na swikili swo tirha na vanhu.

Hi ku ya kamba murhandziwa wa wena hi mikarhi nkarhi wun'wanyana u nga ha ya u nga va tivisanga laha a hlayisiwaka kona leswaku u le ku teni loko wo endla tano u nga ha kota ku vona leswaku murhandziwa wa wena u hlayisekile.

Vakorhokeri va cincana loko van'wanyana va ya eku wiseni ku nghena van'wanyana.

U nga ha hlawula munhu loyi u n'wi tivaka leswaku u na mbilu yo leha u tshembekile naswona wa swi kota ku tirhisana na vadyuhari.

Mina ndzi vona vukorhokeri bya le kaya byi antswa tanihileswi va ndyangu va ta va ri kona ku kambisisa leswaku mudyuhari wa tlhogomeriwa hi siku na siku hikuva loko mudyuhari a yile endhawini ya vutshamo swi nga ha endleka leswaku mi ya mi ya n'wi kamba kan'we hi vhiki.

Ndzi nga ha endla leswaku ndzi va vekela minkarhi leyi va nwaka mimirhi hi yona mikarhi leyi ku va ku ri mina ndzi va nyiketaka mimirhi ku tiyisisa leswaku hakunene va nwile mimirhi.

Ndzi nga ha tiyisisa leswaku loko va dya swakudya leswi va swi hlawulaka va dya ku vile va dyile swakudya swa ku aka miri.

Ndzi nga ha tshama na vona ndzi va hlamusela leswaku mudyuhari u tlhogomeriwa njhani hi ndlela ya kahle leyi va nga ta yi twisisa na ku tlhela va swi teka hi moya wa kahle.

Ndzi nga ha va tivisa leswaku rifu i nchumu lowu hi nga wu tiveki leswaku wu ta endleka rini naswona a hi wu lawuli wo endleka kwala na kwala leswaku loko munhu a tshama a ri na miehleketo ya timhaka ta rifu swi nga ha endla leswaku a hanya vutomi bya yena hi ku tika.

Ndzi nga ha tsala ehansi minkarhi leyi ndzi fanekeleke ku tirha hi yona ndzi tlhela ndzi ti tsalela minkarhi leyi ndzi fanekele ku wisa hi yona.

Ndzi nga ha tihlanganisa na vandyangu ndzi va tivisa hi matitwelo ya mudyuhari na ku va tivisa leswaku swi na nkoka swinene leswaku va tshama va karhi va n'wi endzela va n'wi vona leswaku a nga twi onge a va ha n'wi rhandzi.

Ndzi nga ha vulavula na vona hi ndlela ya kahle ndzi karhi ndzi va hlamusela leswaku va fanele ku tshama va basile hikuva loko munhu a nga basanga miri wa yena wu khoma hi vuvabyi hi ku olova na ku miri wa karhala loko munhu a hlambile wu kota ku bela hi moya a wisa hi ku antswa.

Munhu a nga tshama a ri na mintshikelelo ya ku va a pfumala mali na ku nkarhi wun'wanyana a tsandzeka ku fikelela swinavelo swa yena leswi swi nga endla leswaku munhu a tshama a ri karhi a ri na ntshikelelo wa miehleketo.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi byo fana na ku va munhu a tikeriwa emiehleketweni kumbe embilwini vuvabyi lebyi nga ha tshunguriwa hi laha munhu a nga vonana na madokodela ya miehleketo laha madokodela va nga ta n'wi nyika tindlela to lulamisa swiphiqo leswi a hlanganaka na swona.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku va munhu a tshama a nga ri ekuvabyeni na ku va a tshama a tsakile na miri wa yena wu tsakile.

Swi nga ha antswisiwa hi laha mfumo wu nga ha endlaka titliliniki leto fambisiwa kunene leti hi xinghezi ti vitaniwaka mobile clinic titliliniki leti nga pfuneta laha vayimani va nga kotaka ku ya kona loko va karhi va twa ku vava na leswaku vanhu va matiko lava pfumalaka titliniki va kota ku pfuneka hi xihatla.

Ina loko munhu o kurisiwa a karhi a vona vatswari va yena va tshamela ku holova kumbe tatana wa yena a tshama a karhi a mbeyetela mana wa yena a nga kula a ri na miehleketo ya leswaku loko munhu a ba lowun'wanyana i ndlela ya ku komba rirhandzu.

Mina ndzi vona ti-program-e leti ti pfuna hikuva ti dyondzisa vanhu leswaku loko va karhi va ri na xitsongwatsongwana a swi vuli leswaku vutomi bya vona byi fike emakumu titlhela ti dyondzisa vanhu ku amukela xiyimo xa vona hambi swi karhi swi tika.

A nga ha yima ku dya swakudya swa mafurha a tlhela a yima ku endla vutiolori byo fana no tsutsuma.

U ti chela ekhombyeni ro fana na ku helela hi moya hikuva loko xi fuwa xi tshikeleleka u nga heleriwa hi moya.

Ndzi nga ha tiyisisa nawu wa leswaku loko munhu a chele un'wanyana xitsongwatsongwana lexi wa khomiwa leswaku loko munhu a ya kamba ku wa vabya a lava munhu loyi a nga n'wi chela xitsongwatsongwana lexi a khomiwa na yena a ta swi tiva leswaku loko o chela wun'wanyana xitsongwatsongwana lexi a nga ha khomiwi.

Hikuva loko wansati a tikile a nga ha tluleta n'wana xitsongwatsongwana na loko a ri karhi a mamisa a nga ha tluleta n'wana xitsongwatsongwana.

Leswaku n'wana a ta kota ku kuma nsawutiso wa mavabyi yo hambanahambana.

Hi ndhavuko byi tshunguriwa hi ku va va teka vulongo bya tihomu va chela na magazini va hlambisa munhu loyi a nga na chicken pox va teka mati lawa va mahala ta exitarateni laha ku hambanaka tindlela hi ximanguva lawa munhu a nga ha kuma ti-antibiotics a tlhaviwa njekixeni na ku tlhela a nyikiwa colormine a tola.

Leswaku loko ku ri na swiphiqo hi vuyimana bya vona va ta kota ku hatla va swivona va kuma ku pfuneka na loko va ri na mavabyi va ta kota ku swi tiva leswaku loko va veleka va vona ku va nga va pfunisa ku yini.

Home based care i vapfuneti va vadyuhari lava va kumekaka ekaya, va karhi va pfuneta vadyuhari hi timfanelo ta vona. Mina ndzi vona yi fanerile. Tanihi leswi va va pfunetaka ekaya ra vadyuhari ku tlula leswaku mudyuhari a famba a ya tshama endhawini leyi ku tshamaka vadyuhari.

Vanhu lavakulu va va nga ha tirhi loko va fikisa malembe yo karhi. Nkoka wa ku va va hola i ku va mali leyi yi ta kota ku va pfuneta hi timfanelo ta vona.

Ndzi nga ha tiyisisa leswaku vadyuhari emutini wa mina va xiximiwa, naswona va endleriwa timfanelo ta vona nkarhi hinkwawo hi ku tinyiketela. Munhu a nga endli timfanelo ta vona hikuva a karhi a byeriwile.

Ina hikuva mali leyi ya pfuneta emimitini laha ku pfumalaka hi ku va yi va endlela timfanelo ta vona. Laha va kotaka ku xava swakudya na ku tlhela va kota ku ti hanyisa.

E-e ndzi vona yi nga ringanelangi, tanihileswi mali leyi nkarhi wun'wanyana loko ku ve n'wana u tirhisa meleke, yi tsandzeka ku xava meleke na maleri.

E-e ndzi vona ti nga phakeli vukorhokeri bya kahle, tanihileswi loko u ya etliliniki nkarhi wun'wanyana u kuma vanhu va tshamile nkarhi wo leha. Loko va ha tshamisile xisweswo va tlhela va jikiseriwa emakaya va nga va nga kumanga ku pfuneka.

Va nga ha tiyisisa leswaku va thola vapfuneti kumbe manese mo tala etitliliniki, va tlhela va thola vanhu lava va nga ha pfunetaka vavabyi ku pfula tifayili, va nga ha tholi munhu wun'we ntsena.

I ku nyika ta mpfuneto eka vanhu lava twaka ku vava, tanihileswi nkarhi wun'wanyana va kumekaka va ri kule na titliliniki.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle, tanihileswi vanhu va le matikoxikaya va nga le kule na swibedhlele. Loko ku ri na titliliniki ekusuhi va kota ku kuma ku pfuneka hi ku hatlisa.

Loko ku ve u tlele ehansi ndzi nga ha tiyisisa leswaku u tlele hi ndlela ya kahle, naswona wa swi kota ku hefemula ke. Loko ku ve a nga swi koti, ndzi nga va ndzi karhi ndzi n'wi endla mpfuneto wa ku hefemula hi ku tirhisa nomo wa mina, ku kondza ambulense yi fika.

Ndzi vona ku ri timhaka ta mina khuluka ya mimovha emagondzweni. Tanihi lexi vachayeri va timovha va nga pfumeleki ku nyizela tiambulense leswaku ti kota ku hundza. Van'wani va vula marito ya ku va na vona va jahile ku ya laha va yaka kona.

Ku nga va ku va hlohlotela hi mikarhi hinkwayo loko va karhi va ya exibedhlele kumbe etitliliniki ku ya teka va teka kumbe ku landzelela thiritimente ya vona hi mikarhi hinkwayo. Nkarhi wun'wani ku rhumeriwa vanhu emakaya ku ya va tsundzuxa hi switandzaku swa loko va nga teki thiritimente ya vona hi ku landzelelana.

Ndzi vona swi nga lulamanga, tanihileswi swi endlaka leswaku vavabyi va tshama e nkarhi wo leha va tshama nkarhi wo leha etitliliniki va nga se kuma ku pfuneka. Hi ku va ku karhi ku tirha nhlayo ya le hansi ya vaongori.

Vaongori va fanele ku rhanga va pfuna vanhu lava va va vonaka leswaku xiyimo xa vona xa chavisa naswona xi lava ku pfunetiwa hi xihatla.

Mfumo wu nga ha thola vaongori vo karhi lava va swi tivaka leswaku vaongori lava va ringanerile ku tirha exibedhlele kumbe etliniki ya tiko lero. Loko va karhi va langutisa nhlayo ya vanhu va le tikweni ro karhi, swi ta va pfuna leswaku va swi tiva leswaku tliliniki leyi yi nga ha lava vaongori vangani. Ku tlula leswaku etliliniki ku va ku ri na vaongori vo ringana mune.

Leswi swi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala hileswaku, u kuma ku karhi ku tirha dokodela rin'we ku kambisisa mavabyi yo hambanahambana. Eswibedhlele swo hakela ku na madokodela ya tinxakanxaka. Loko u ya endhawini yo karhi ku ya hi mavabyi ya wena, u pfuniwa hi dokodela ra leri ri nga dyondzela mavabyi yalawo.

I ku va va lava ku hakela vatirhi lava va tirhaka eswibedhlele leswi.

Vubihi i ku va nkarhi wun'wanyana u nga kumi ku pfuneka eka leswi u lavaka ku pfuniwa hi swona. Leswinene hileswaku a wu hakeli, u pfuniwa mahala.

E-e mina ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle.

Ku nga ha va ku ri na nkingha loko munhu a hlanganisa mimirhi ya xintima na mimirhi ya xilungu.

E-e, a ndzi voni tano. Tanihi lexi na le nga ngheni vanhu va ha khoma tilayeni, a swi hambananga na le tliliniki.

Ndzi nga ha tihlanganisa na vandzawulo ya swa tinghozi, leyi hi xinghezi vitaniwaka Department of Disaster Management. Lava hi vona va nga ta ndzi pfuna hi ndhawu yo tshama no tiyisisa leswaku ndzi na swakudya.

Xa masungulo va fanekele va huma laha ndzilo wu nga ta va wu ri kona loko ku ve wu le ndzeni ka yindlu. Loko va humile a va hambane na ku tlhela va tlhelela endlwini ku landza nhundzu. Va fanele va bela valwisananandzilo riqingho. Loko va huma a va pfale rivanti leswaku ndzilo endzeni wu nga kuli wu kurisa hi moya.

Ndzi nga ha boha bandi loko ndzi ri ku chayeleni, naswona ndzi tiyisisa leswaku ndzi landzelela milawu ya le magondzweni.

A ndzi ta veka maphorisa ya le ndleleni etindleleni hinkwato letikulu. Laha va nga ta tiyisisa leswaku loko va kuma munhu a chayela a karhi a nga landzeleli milawu ya le magondzweni wa khomiwa. Naswona loko maphorisa lawa ya ringeta ku tirhisa vukungundzwani, na vona va ta lahlekeriwa hi mitirho va tlhela va khomiwa.

I ku va vachayeri va chayela va karhi va nga landzeleli milawu ya le magondzweni. Nkarhi wun'wani va chayela vatswotswiwile, van'wanyana va chayela va karhele laha va khuzehelaka va ya pfuka loko se movha wu chayisile.

Ina mina ndzi vona swi ri swa nkoka, leswaku vadyondzi va swi tiva leswaku loko vo tshika va bihile emirini va ya hlangana na yini.

Va nga ha endla swo fana na ti-project to tivisa vanhu. Laha va nga ta vitana vanhu va le mugangeni kumbe va le tikweni ro karhi ri va va dyondzisa hi ndlela kumbe hi nghozi yo tirhisa tiphilisi na swin'wanyana na swin'wana swo ka swi nga ri kahle.

Leswi a swi ta endla leswaku va sivela ku hefemula moya na munhu wun'we loyi a nga na vuvabyi lebyi.

Hikuva vuvabyi lebyi a byi kota ku tlulela munhu hi xitshuketana loko ku ri na munhu loyi a nga na byona endhawini yo karhi, naswona mi karhi mi hefemula moya wun'we.

Hikuva COVID 19 a yi hlaserile matiko hinkwawo ya laha misaveni. A yi nga ha hlaselangi tiko ra Afrika-Dzonga ntsena, kambe a yi hlaserile ti-continent hinkwato hi ku .

Ndzi nga ha n'wi tsundzuxa hi ta nkoka wa vutomi. Ndzi n'wi tsundzuxa leswaku loko a tsandzeka kumbe ku landzelela ku teka maphilisi ya yena a nga ha lahlekeriwa hi vutomi .

Loko va kuma mimirhi yo ti hanyisa swi ta endla leswaku va sivela vutomi bya vona enghozini loko va tshuka va hlangana na.